Okuhlukumezako ukukhamba ngebhesi kukuthi kwesinye isikhathi awutholi indawo yokuhlala uhlala ujame ngeenyawo.

Siza ukuthi zingahlangani namatje endleleni nofana amabhodlelo.

Ngibawa umtjhayeli ukuthi ngibawa ukuphumela ngaphandle.

Ngombana abantu abanengi suke baberegisa amaktesi nofana iinthuthi zangekhaya.

zikufikisa ngesikhathi emberegweni nofana lapho uyakhona zikufikisa ngesikhathi.

kumbi khulu ngombana sele uzimisele bonyana uyokuvakatjha lokho kwenza bonyana ungasakghoni ukuvakatjha.

Bathinteka kumbi khulu ngombana nabo bagcine sebakhweza imali.

Ngiyaphika ngombana iimbaseli lokha nasele ikhuphuka silimala khulu asikghoni nokwenza lutho.

Ngiyaphika ngombana iinkoloyi zikarhulumende ziyakghona ukuzijamela.

Kungcono khulu ukuthi ubenekoloyi yakho ngombana angeze wakhamba mihla ngamalanga.

Abantu bangayonga ipetroli ngokuthi bangakhambi iindlela ezinengi bangazi bonyana bayaphi.

Intengo yokudla mvanjesi idura khulu ngendaba yeembaseli.

Awa, akukalungi ukuthi abafundi baye esikolweni ngeenkoloyi ezijameleko ngombana iinkoloyi ezijameleko zibiza khulu kunalezi zikarhulumende.

Abantu angeze bafane ngekwezeemali abanye bangakwazi bonyana bangakhamba ngeenkoloyi zabo kuya ngomuntu bonyana yena ujame njani.

Ngiyaphika iinkoloyi ezikhamba ngepetroli ngizo ezingcono khulu ngombana iimbaseli zakhona ingcono khulu kunale yegezi.

Kubathinta kumbi khulu ngombana bona bebazitjela bonyana intengo le angeze yakhuphaka ngendlela ngayo.

Kungabamraro omkhulu khulu ngombana abanye bangalahlekelwa mberego.

Emadorobheni yindawo lapho kuhlala kuphithizela khona khulu begodu kulapho kunabantu abanengi khona. Ingakho intengo yakhona yepetroli ihlala ikhuphuke njalo.

Ibathinta kumbi khulu ngombana suke nemali leyo singasanayo yokugibela iinthuthi.

bonyana bangagijimisi khulu ikoloyi begodu bangadlali ngayo bangakhambi ngayo koke nje bangazi bonyana bayakuphi.

Ubungozi bokusebenzisa ipetroli engasisemthethweni kungenza ikoloyi bonyana ibhome.

Izokuthinta ngokuthi kukhuphuke amapetroli begodu kukhuphuke namahotela.

Bengizama ukukhamba ikhambo eliqakathekileko kwaphela.

Ukwehlisa intengo yepetroli ngombana abantu nasele uwehlisile bangagijimela lapho khona imalakhona iyincani khona.

Iye, ngiyavuma ifanele yehliswe khulu ebantwini abatlhagako ngombana bangakwazi ukuzijamela begodu bangakwazi ukuzinakelela.

ngivumelana naso abantu abadobha phasi kumele behliselwe intengo yepetroli ngombana suka bangakakghoni ukuzijamela.

Okuhle kukuthi ungakhamba ngendlela ofuna ngayo ukhambe eendaweni ezide khulu ngendlela othanda ngayo. Okumbi kukuthi ungastaka endleleni nofana ube ne-accident.

Kuqakathekile ngombana iingozi zinengi khulu endleleni.

Amatshwayo amahlanu ayina-registration, ayinalayisensi, isitikara, amaphepha wokungena endleleni nofana amaphepha ukuthi ikoloyi le ikulungele ukuthi ingangena endleleni na.

amaphepha wekoloyi kuhlolwe ne-layisensi.

Ubungozi umuntu angaqalana nabo singahlangana nengozi ekulu khulu endleleni begodu abantu bangahlongakala.

Kungithinta kumbi khulu, ngombana besingakakulindeli bonyana ibhesi ingakhutjhulwa.

Ngombana singabi, nemali eneleko.

Kubalimaza khulu abakhweli, ngombana basebenzela imali encani, emakhwitjhini.

Ikambiso engingayithanda, bona abalandele ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe iintengo yamathikithi, kumele bayikhulumise nabakhweli, bonyana bangavumela ukukhutjhulelwa na.

Ngaphambi kokuthi, kukhutjhulwe intengo yokukhwela, kumele baqale umnotho.

Iye, urhulumende kufanele angenelele lokha iinkampani zembhesi, nazikhuphuka iintengo, ngombana sazi bonyana kuliqiniso, nofana mamala.

Iye, kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi, bona basebenzise iinthuthi zomphakathi, ngombana suke iintengo zawo singaphasi.

Awa, iimbhesi zikhutjhulwa ngombana iinkhamphani zidlelezela abakhweli, ngombana bafuna okuncani.

Awa, abacatjangelwa abantu abadosa emhlweni, nakukhutjhulwa iintengo, sekuyakhutjhulwa nje, ngaphandle kokubatjheja.

Awa, angiyiboni ikhambisana kuhle, nobujamo bomnotho.

Iye, ngibona kumbono omuhle khulu, kodwana abanye abantu angeze bakuthabela lokho.

Into engasetjenziswa kukuthi, abogogo nabobamkhulu babenamaphepha wokukhombisa ukuthi, angeze bona babhadela imali enengi, kumele babehlisele intengo ephasi.

Iye, mele kuqalwe bona bahlala kuphi, begodi bazi ukuthi bona kuyakghonakala ukuthi, bangayehliselwa iintengo na.

Kungabasiza ngokuthi, babenamaphetjhana wokuthi, wokukhombisa bonyana wona badala.

Kungaba kuhle, nabangafumana isaphulelo, sangamaphesente amabili.

Iye, iinkhampani zembhezi zibatjheja ngokwaneleko.

Iye, iimbesi zikhamba ngefanelo, kizo zoke iindawo.

Iye, iimbhesi zibafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo, kodwana kunesinye isikhathi, lapho kuvele ingozi, ukuze ingabafikisi ngesikhathi.

Iye, abatjhayeli bembhesi, babaphatha kuhle khulu, abakhweli babo.

Iye, zisebenza ngendlela efaneleko, kodwana iimbhesi ngizo ezitlhayelako.

Iye, kuyasebenza ukuthi iimbhesi zibenomzila wazo, ukuthi zingahlangabezani neengozi khulu.

Ukuthi zingabineengozi, ezigcweleko, nofana zingahlangabezani neentjhijilo la zikhamba khona.

Iye, iyabakhona imigodigodi, Lokho kubangela ukuthi nebhesi ingafiki ngesikhathi, ngendaba yemigodigodi.

Iye, kukatelelekile bona indlela ekhamba iimbhesi zifakwe iinkontiri, ukuze zikhambe ngendlela efaneleko, begodi zifike ngesikhathi lapho ziyakhona.

Isilinganiso esifanele sibeke, singabekwa ematjhumini amane, endleleni ezikhamba kizo.

Kukuthi bamkhombisi indlela ezengayo, ngombana angazi umsebenzi awenzako.

Okuhlukumezako ukuthi, ukukhambi isikhathi eside, ufika emisebenzini udiniwe.

Ungagcina kubenengozi ekulu.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo, ukuthi kungabi nehlangahlangano lapho zikhamba khona.

Ngitjele umtjhayeli, bonyana ngibawa ukuzitjhaphulula.

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi, ukutlhayela kwemali.